Ndingamcacisela ndithi, mntanam, ndiyazi ukuba uyayonwabele imidlalo kwi-intanethi kodwa ndifuna ukwabelana nawe ngemingcipheko. Eminye imidlalo inokukwenza uchithe ixesha elinintsi ungaphumli, ufake ulwazi lwakho ebantwini ongabaziyo okanye ikuchaphazele engqondweni. Kukho abantu abakhohlakeleyo abafuna ukuxhaphaza abantwana kwimidlalo enjalo. Ndifuna ukhuseleke, ube nexesha elifanelekileyo lokufunda ukudlala ngaphandle kokuba sengozini. Masisebenzisane ukulungiselela ixesha nemidlalo ekhuselekileyo kuwe.

Ezemidlalo zinceda uqoqosho ngendlela ezilolu hlobo. Zivelisa imisebenzi, zitsala abakhenkethi, zikhuthaza amashishini amancinci, zikhuthaza ukwakhiwa kwezakhiwo kwaye zandisa irhafu engena kurhulumente. Ke ezemidlalo zenza uqoqosho lukhule kwaye zivelisa amathuba kubantu abanintsi.

Ezemidlalo zinceda ukuthintela ulwaphulomthetho ngolu hlobo. Zigcina ulutsha luxakekile, zifundisa intlonipho, umthetho noxanduva. Zonyusa ukuzithemba nolawulo lweengcinga, zidala ubuhlobo neqhina loluntu olukhuthaza indlela elungileyo yokuphila kwaye zinika amathemba neemeko ezilungileyo zexesha elizayo. Ke ezemidlalo zizixhobo ezinamandla ekwakheni ulutsha olunesidima nolulungileyo.

Abaqeqeshi kwezemidlalo esikolweni banendima ebalulekileyo kakhulu. Bafundisa abantwana imidlalo ngendlela elungileyo, bakhuthaza ukuzithemba nokusebenza kunye, bagcina abantwana besempilweni ngokuzilolonga, bafundisa imigaqo, intlonipho kunye noxanduva, banceda ekufumaneni italente entsha kwezemidlalo. Ngoko ke abaqeqeshi badlala indima ekukhuliseni abantwana ngokwasemzimbeni, engqondweni nakwizenzo.

Ndingamcacisela ngolu hlobo lulandelayo. Ukudlala imidlalo esikolweni kukunika ithuba lokuhlangana nabanye abantwana. Xa udlala nabo nifunda ukusebenzisana, ukunxibelelana nokuxhasa omnye nomnye. Ungaqala ngokubulisa, ukudlala ngobubele nokukhuthaza abanye. Ngokuhamba kwexesha uza kufumana abahlobo ababelana nawe ngolonwabo nemidlalo oyithandayo. Imidlalo yindlela elula nefanelekileyo yokwenza ubuhlobo obuhle.

Ndingamkhuthaza ndithi, ndiyazi ukuba kubuhlungu xa iqela lityiwa rhoqo, kodwa oko akuthethi ukuba ndingabahluleki. Ukuphumelela akusoloko kuxelela uphumelela umdlalo. Ngamanye amaxesha ukuphumelela kukuzimisela, ukufunda kunye nokuqhubeka ungayeki. Yazi ukuba umdlalo ufuna intliziyo nentsebenziswano kwaye wena unazo zonke ezo zinto. Qhubeka udlale, ukhule ube ngumzekelo, uqine, ube nesibindi. Iqela lakho liyakudinga kwaye imini yenu yokuphumelela iza kufika.

Ezemidlalo ziyakwazi ukwakha nokuqinisa ubuhlobo. Ngoba zifundisa ukusebenzisana, zidala ixesha lokonwaba ndawonye, zifundisa intlonipho nomthetho, zisombulula iingxabano ngendlela zokuhlonipha kwaye zixhobisa abantu ukuba baxhasane baze bakhuthazane. Ngako ke ezemidlalo ayizozokuzilolonga kuphela, zikwakha nobuhlobo obuhlala ixesha elide.